Dikolo di ka ruta ka tse di lekalekaneng, mekgwa e e itekanetseng ya go ja le melemo ya ditlhopha tse di farologaneng tsa dijo. Mananeo a bosetšhaba a phepo ya dikolo a tokafaditswe bokgoni jwa rona jwa go tsepamisa mogopolo le go ithuta mme, seno se dirile gore re nne le dipoelo tse di botoka tsa dithuto. Dithulaganyo tsa dijo tsa sekolo di re thusitse go lwantsha phepelotlase e e ka amang bokgoni jwa rona go inama le jwa rona ka kakaretso ka tsela e e sa siamang.

Nnyaa, le fa go se na dithibapelegi tse di rileng tsa basadi ba ba nang le HIV ba tshwanetseng ke go di tila gotlhelele. Go botlhokwa go akanyetsa ka bongwe tse di jaaka melemo ya ARV maemo a boitekanelo le tse di amang le tsone. Fa ba tlhopha mokgwa wa thibapelegi, batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ba tshwanetse go dirisa mmogo le basadi ba ba nang le HIV go bona gore ke thibelapelegi e e gaisang ya tlhokego tse di kgethegileng.

Ka setso batsofe ba tshwanetse ke go tlhokomelwa ke ba lelapa kgotsa bana ba bona kgotsa ditlogolo tsa bona, mme fela boammaaruri ke gore ka lebaka la botlhokatiro le madi a dijo a le kwa godimo ba tshwanetse ke go nna ko batsofe ba leng le gore ba kgone go nna ba sireletsegile.

Ee, ke a dumela ditlhare dingwe tse di jaaka le di ka nna tsa thusa go laola go sa lekalekane ga di tse di amang go tshola bana. Molemo kgotsa melemo mengwe ya setso e e jaaka e e nang le di antioxidant-a le metswako e e lwantshang thurugo e ka nnang ya tshegetsa botsogo jwa tsalo.

Bolwetsi jwa sukiri bo ka lemogwa ka diteko tsa madi le matshwao a a leng go rota kgapetsa-kgapetsa, go tlhotlhorega thata, go sa bone sentle, go lapa, jalo le jalo. Kalafo ya bolwetsi jwa sukiri gantsi e akaretsa dijo tse di itekanetseng, go itshidila mmele ka metlha, le taolo ya bokete e ka thusang go laola selekano sa sukiri mo mading. Gape go latedisa selekano sa sukiri mo mading ka metlha go ka thusa taolo bolwetsi jwa sukiri.

Disekeme tsago fokotsa boima jwa mmele bo ka baka dikotsi tse di kgolo tsa botsogo go akaretsa le dikumo tse di ka nnang le metswako e e sa amogelwang kgotsa e e kgotlhetsweng e e ka bakang ditsibogo tse di sa siamang, di tsibogo tsa allergy. Tsietso gantsi di solofetsa dipholo tse e seng tsa mmatota, go dira dipholo, go dira ditlhopho, tse di babalesegileng tse di akanyetsang go bua le ngaka kgotsa dijo tse di kwadisitsweng pele ga o simolola thulaganyo epe ya go simolola go fokotsa boima jwa mmele.

Boferefere jwa tsa boitekanelo hantsi e solofetsa melemo e seng ya mmatota, e dirisa di-claim-i tse di senang bosupi kgotsa e ikaeha ka dikalafi tse di sa netefadiwang. Dikumo le ditirelo tse di ka fa molaong, ka fa letlhakoreng le lengwe di theilwe mo bosuping jwa saense mme di dira gore boitekanelo jwa molwetsi bo tle pele. Bareki ba tshwanetse ke go netefatsa di-claim-i le dintlha tsa bo go batla kgakologo go tswa go tlhokomedi ba ba tshwanelegang go netefatsa gore dikumo tsa ditirelo di fitlhelela maemo a taolo.

Nka reetsa mabaka a gagwe gore goreng a emisitse go nwa melemo ya gagwe le gona nka mmotsa gore ke tla mo ema nokeng ka nako tsotlhe, gape ke tla mothusa gore ke mo gopotse gore a melemo ya gagwe.

Ka ditlamelo tsa kgomotso go busetsa diteka-tekano tsa semoya ka go thusa batho ba bangwe go golagana gape le ditlamelo, le ditumelo, le mekgwa ya semoya. Mekgwa mengwe le mengwe ya setso e dirisiwa melemo ya tlholego, ditlwaelo tsa setso di kanna tsa rarabolola karolo ya botsogo ya mmele le ya maikutlo le ya semoya.

Bana ba dingwaga tsa kwa tlase ba ima ka lebaka la gore batswadi ba bona ga ba bue le bona ka tsa thobalano, mme ba ba galefela.

Batho ba ba na leng bogole ba ka lebana le dikgwetlho tse di farologaneng fa ba ya kwa dikokelong tsa mafelong a mangwe tsa botlhokwa go tlhokega dikoloi tse di kgonang go dirisiwa ka ditilo tsa maotwana, dikago kgotsa dikago tse di senang di-ramp-a, di-lift kgotsa maotwana a tlhomang a kgonang go fitlhelelwa, e e sa lekanang puo ya diatla e ka bakwa ka go go tokafatsa mafaratlhatlha go na le tse di farologaneng. Go neelana le puo ya diatla, matshwao a go ruta badiri go akaretsa .

Thekenoloji e e jaaka di diriswa tsa kalafi e ka thusa banna go laolang malwetsi a a sa foleng go ela tlhoko le go latediswa di diriswa, di diriswa tse di aperweng le di diriswa tsa cellular founu di ka thusa banna go ngaparela thulaganyo tsa melemo le maano a kalafi go tokafatsa taolo ya malwetsi le go fokotsa mathata.